Ee, ke hopola ha ntse dipidisi tseo. Pelo ya ka ya ba bohloko haholo. Ke rekisitse dipidisi tsa mokokotlo, empa mokokotlo wa ka wa tswela pele o ntse o opa. Ke sebedisitse ditjhelete ka qetelo, kganthi dipidisi tsena, ha se dipidisi tse loketseng bophelo ba ka. Ka fella ke matla haholo hobane tjhelete ebe e ile ya qetelo, ka e sebedisa hore mmele wa ka obe o kgutle seemong se se loketseng, kgathi ke bapetse ka tjhelete ya ka. Ebile bookelong ba re ba netefatsa hore ke tla fumana ntho tse lokileng ha ke di reka dimmarakeng tse lokileng.

Eya, ho romela sepoleseng ho thusa hore kotsi e se ke ya tswela pele hobane molao o ka qala mosebetsi wa ho thibela mokhathala kapa ho hlahloba lebaka le tlhekefatso. Tsamaiso e hlophisitsweng, tsela ena e etsa hore ketsahalo e se ke ya lahleha. Mme motho a fumane tshehetso ka tsela e nepahetseng le ka nako. Le ha hole jwalo, hona le mathata kapa diphoso tse ka hlahang. Hangata motho o romelwa sepoleseng ntle le tumelo e ya hae ho kaba le ho hlola ho thaba, ho hloka tsebo ho mekhatlo ya melao le ho nyahamisa batho. Tleliniki e ka fana kalafo feela empa batho ba tlhekefetso ba hlokahetswe kelello le tshebeletso sa tseo hangata sepoleseng kapa tleleniking le sa faneng ka tsona ka botlalo.

Eya, maikutlo a ka ke ikutlwa ke le ke swabile haholo ka hobane meriana e hlahang dimmarakeng tse ntsho, e ka feteletsa bokudi ba hae or bofokodi ba hae a ntse a kule, a tswele pele sebakeng se setelele. O tshwanetse hore ntatemoholo a ka tsamaya dipetlele or bookelong a tlo thola meriana e loketseng mmele wa hae. Meriana ya ho tjhekwa mobung e hloka ho hlatsiwa ke ba ileng sekolong tse fetelletseng hore di sebetse haholo ka mmeleng wa hao le ka tshwanelo.

Kene ke tla qala ka ho mo bolella ka letla morao tse kabang teng tsa ho sebedisa kapa ho rekisa moriana oo ho mo thusa ho utlwisisa kotsi le hore na ke hobaneng ha o sa lokelang ho sebediswa kapo ho rekisetswa pele ho hohle. Le ha hole jwalo, ha eba a sa nke taba ka serious. Nka mo nahaneng ka ho ikopanya le batho banang le matla a ho thusa. Jwalo ka ba bophelo kapa a tsamaiso e yang molao ho sireletsa bophelo ba batho ba bang. Ka hobane bophelo ba hae bo tla pele, ke ka se dumelle ho bona wa madi wa ka a hlokofala hore a thola dintho tse sa lokang mmeleng wa hae ntse ke le teng.

Titjhere, ke moithuti ebile ke utlwa hore ho bohlokwa hore re qale ho ruta le ho matlafatsa bana le batjha ka mehla ka kotsi ya dithethefatsi. Re lokela ho hlahisa mananeo a thuto a tlaba thusa ho utlwisisa le ditlamorao tsa thethefatse le hoba ruta mekhwa e metle ya ho itshireletsa le ho itlhokomela. Ke batla hore re ka etsa thuto kapa kopano e khethehileng sekolong moo re ka buang ka taba ena. Re susumetse batjha hore ba qobe dithethefatsi le ho thusa batho ba bang ka bang mathateng. Ke dumela hore ha re etse mosebetsi ona ka kopanelo, re ka thusa setjhaba sa rona ho fokotsa mathata a dithethefatse haholo ho batjha ba rona. Re ka bitsa di-social worker le maphodisa hore re thusa ho fetola mathata ana.

Ke eletsa batho hore ba hlokomele matshwao a latelang ka ho sebedisa dintho tsena. Ho ruruha ha letlalo, ha letlalo le qala ho ruruha kapo hoba le menahano e mebe. Ho ka bontsha hore se sebediswa se baka tshutshumetso e mpe le ho tjhesa kapa ho hlaba ha letlalo. Ha letlalo le qala ho tjhesa, ho hlapa ka bohloko ka morao ho sebedisa sehlahiswa. Ke matshwao a hore se sebediswa se baka kotsi. matsoho a kapa a methapo, ho omella ha letlalo ka mokhwa o sa tlwaelehang. Le lebelle le lethathamo la dintho tsenang le kotsi. Tlhokomelang ntho le di sebedisang ka hobane le matlalo a lona a tla fetohela le baneng ba leng ka hare ho matlo ba le dulelang le bona.

Meriana ya setso e sebediswa ke batho ba bangata hobane e amana ka le meetlo, tumello le tsebo ya setso e ho tloha melekong e fetileng. Mabaka ke tsebo le tlwaelo. Batho ba bangata ba tseba meriana ya setso hobane ke ona ba holetseng ho e sebedisa, e amana le meetlo le tumelo. Meriana ya setso e ka phekola mathata a mang eseng mmele feela. Ho kenyeletsa bohloko ka pelo, ho halefa ho felletseng kapa matshwenyeho a bonahalang. Hangata meriana ya setso e fumaneha ha bonolo naheng kapa motseng haholo. Dingaka tsa setso kapa barekisi ba meriana ya tlhaho e ka bitsa hanyane ho feta meriana ya sejwalejwale ka tsa theko. Batho ba bang ba utlwa hore e sebetsa hantle ha ba ikutlwa ba bohlokong, ba sa tlohele hang, kapo ba hlahelwa ke ntho tse hlaloseditseng ka mehlala, a sejwalojwalo.

Ho fokotsa kgatello ke etsa tsena. Ke ba mamela ka hlompho, ke fana ka sebaka sa hore ba hlahise maikutlo a bona ntle le ho ahlolwa. Ke ba fa tlhahiso leseding e hlakileng, e nepahetseng. Ke hlahisa mefuta e fapanang ya dithibela pelehi, ditshebetso tsa tsona le ditlamorao tse . Ke ba kgothatsa hore ba se ke ba ikutlwa ba qobetswa. Ke ba hopotsa hore ke qeto ya bona, mme mosebetsi wa ka ke hoba thusa hore ba etse qeto e thehilweng tlhahiso leseding. Ke ba fa tshehetso ya maikutlo, ke ba bontsha kutlwelobohloko le lerato hoba thusa ho ikutlwa ba amohetswe le ho sa ke dihlong.

Bo rakgwebo ba rekisa dijo tse fapaneng. Dijo tse ding di bonolo ho . Bo rakgwebo ba bangata ba khetha ho rekisa dijo tse bonolo, tse potlakang hobane baeti ba tleliniki hangata ba qeta nako e telele ba emetse kapa ba feta moo ka potlako. Maphaene, diphathaphatha, makwenya, dijo tse batlang metsi a botlolo le juice le di-soda. Dijo tsa bohareng ba letsatsi di-sandwich le tse hlakileng di-fries-e. Dintho tsa ho kenya sefahlehong, di-mask di-pads le di-supplement-e tse kang vitamin C le herbal teas for ho kula ha batho jwalo hore ba hlweke mmeleng.

Kgetho le boikgethelo ba lokela ho fuwa monyetla wa ho etsa diqeto tse ikemetseng ho latela seo ba se utlwisisitseng. Ho hatella batho ho nka di-condom kapa ho etsa di-HIV test ntle le tumello ya bona, ho tlola ditokelo tsa bona. Ho hlompha le ho sireletsa ditokelo tsa bona tsa batho, ditshebeletso tsohle tsa bophelo bo botle di lokela ho hlompha ditokelo tsa bana le batjha tse kang tokelo ya ho , lebitso, tokelo ya ho se qobellwe, tokelo ya ho fuwa tlhokomelo e lekanang ho sa kgatholle dilemo, bong ka maemo a bona.